Uma kuzoba nomcimbi komakhelwane kuyeke kubambiswane abanye omakhelwane ekulungiseleleni isidlo esizodliwa kulowo mcimbi. Abahamba phambili yiwo amakhosikazi angomakhelwane asuke ezolekelela.

Uma kunesimo esinjengaleso emphakathini kuyaye kuhanjwe luyobikwa enduneni. Bebizwe labo makhelwane abebengqubuzana bebe nomhlangano. Bekwazi ukuthi bexoxe ngesimo abebebhekene naso bese beyadlulisa bexolelana.

Masine papa noma umgqushi or umqombothi ngoba kuyinto enhle kakhulu leyo ukuze abantu bekwazi ukunelisana ngesikhathi sedili lomshado.

Kuba nokufundisa okukhulu okuhle kakhulu uma ngabe kuzoba namasiko ezidlo zesintu, ngoba baningi abathola ukufundiseka.

Ngingakhululeka ukukhombisa umzimba wami ngigqoke imvunulo ngoba kuyisiko lethu thina maZulu, futhi suke sisuke zingasabi. Akukho okusuke kuzokwenzeka kuthina uma sigqokile sizigqaje ngobuZulu.

Amasiko alandelwa umndeni wami uma kushoniwe, akukho-ke okutheni, ngaphandle nje kokuthi umuntu uma eshonile uyahamba ebese semoshwali abuye ngosuku lwanamhlanje ebezongcwatshwa ngakusasa. Bese kuyadlula-ke.

Ubuntu kuyinto esiphila esiphila ngayo la e-South Africa, sithi ubuntu umuntu ngabantu. So, uma uwumuntu kumele ukhombise ubuntu kwabanye abantu, umuntu uma ekwenzeke into enhle nawe kumele ubuyisele okuhle ngokuhle.

Abesifazane bayafundiswa ngosiko lwesiZulu nesintu, nokuziphatha, ukuthi uma uwumuntu wesifazane kumele uziphathe kanjani.

Azikho izinselela engibhekana nazo ngoba uma ukwazi ukudla kwesintu kulula ukuthi ukulungiselele.

Engikufundile ukuthi ngeke wazi yonke into uma uwumuntu, kodwa uma nihlangene nibaningi uzofunda okuningi kakhulu. Ukudla kwesintu kuningi kuhlukahlukene nobungakwazi ugcina sewukwazi uma nihlangene niwomakhelwane niyathola ukufundisana.

Indima yemikhuba eyokuhlanza ukuthi uma ngabe kushoniwe niphume nonke niyohlanza izandla ngaphandle. Ukucula kuba amaculo ahambiselana nomuntu ukuthi ubekade emkhulu kangakanani. Nokudansa ukudansa-ke kona kuyaye kungavumeleki uma kuwumngcwabo akukhombisi ukuhlonipha.

Ukudla engikwaziyo kungaba isitambu, ubhontshisi, isigwaqane, inyama yangaphakathi. Kuningi ngingabala ningaqedi.

Kamakhelwane bekunomshado wesiZulu lapho kufuneka khona kuphekwe ukudla kwesintu. Bekukuhle kakhulu sabambisana singomakhelwane sapheka ukudla kwesintu, izitambu, obhontshisi, inyama yangaphakathi, ojeqe. Kwaba yimpumelelo nje kakhulu umcimbi.

Imishado yesimanje ayisafani neyakudala abantu abasayishadi umshado yamasiko sebeshada umshado omhlophe. Lokho kuwukulahla amasiko, futhi thina esikhula esimanjeni singay'gcina singawazi amasiko ethu.

Uma umalume wami uwumuntu ohlonishwayo endaweni ubambe leli qhaza esekuyiminyaka eminingi kakhulu, okwenza abantu bamuhloniphe futhi bamuthembe.

Umphakathi wahlangana wazoseka uNomalungelo ngoba kuyinto enhle kakhulu le abazali bakhe abamenzele yona. Kahle kahle vele usiko lwesiZulu luvumela ukuthi bonke abazali bebenzele abantwana babo.

Isiko lingcwele lihle kakhulu ngoba likhombisa ukuziphatha nokuzihlonipha kwabantu wesifazane. Uma sebengena esigabeni sokuba ngabantu besifazane bathola ukufundiseka kabanzi ngokuthi bazoziphatha kanjani.

Engingakusho nje ukuthi insizwa ingashintshi-ke ekubeni umuntu o-right oziphethe kahle ngoba seyibona ukuthi seyinsizwa. Umuntu akaqhubeke abe yile nto abekade eyiyona.

Akukho ukuqhathanisa engingakwenza ngoba amaZulu awafani namaXhosa, amaXhosa enza ngendlela yawo, namaZulu enza ngendlela yawo.

Ukukhuliswa kwabafana sekuyinto elula esikhathini samanje sebeyakwazi ukuya ezibhedlela zikahulumeni beyothomba khona. So, lokhu angeke kube nomthelela omuhle noma umehluko ngeke uze ube ukhona.

Esikhathini samanje wonke umuntu usenamalungelo nomzala unelungelo lokwenza into ayithandayo. Uma engathandi, uzobe akathandi, ngeke uze umphoqe.

Ngingamubuza ukuthi, mngani ngabe sewukhule ngokwanele yini ukuthi bengakwenzela lo mcimbi ekhaya kini? Futhi-ke usizo engingamunikeza lona, ngingamubuza ukuthi kungaba yiliphi, kodwa ngiyacabanga ukuthi kungaba ukuthi ngizolekelela ekhaya kubo.

Ngingabagqugquzela ukuthi benze izinto njengoba kwenza wonke umuntu, bengashiyi izinto zilenga nje kanjalo. Kufuneka benze ngendlela efanele.

Awukho umthelela ongaba khona ngoba isimo samanje asisafani nesimo sakudala. Izinto ezenziwa manje azifani nezazenziwa kudala. So, uma kuwukuthi abantu bagcina bengakwenzanga akubi nankinga.